Dikgwetlho tse batho ba bogole ba kopanang le tsona ke tsa di tebego tsa bona go ikopanya le go ikgolaganya le go tlotla le batho le tsa ikonomi. Ikonomi ya rona le yona ga e ba thuse gope le go tlontlolwa, e leng gore ga ba lebelelwa, ba lebelelwa ka tsela e ba lebegang ka yone , gore ke digole, ga re ba tseye jaaka batho ba ba siameng. Ke yona dikgwetlho tse e leng gore ba kopana le tsone gantsi. Se re ka se dirang ke gore tshwanetse re amogele tsela e ba leng ka yona, re kgona go phedisana le bone.

Ke mo bolwetsing jwa tlhaloganyo re simolola ka go amogela seemo se re leng mo go sona le go nwa meriana ya rona ka tsela e ba re neileng kaga yona. Re kgone gore re seke ra utlwisa ope botlhoko, gonne bolwetse ba tlhaloganyo o kgona go dira dilo tse di makatsang. Mme morago ga o gakologelwa, batho ba tlhalosetse, o bo o sa dumele gore ke wena motho o di dirileng dilo tseo. Kamogelwa ya gore bolwetse bo teng le go nwa dipilisi tsa gago ka mokgwa o ba gore reileng ka teng ko bookelong.

Thulaganyo ya go fepa bana kwa dikolong e thusitse thata, gonne re tlhaga re le mo malapeng a a farologaneng re le bana. E tla thusa gore re seke ra supana ka menwana gore o kwa gaabo ba kgona go mo direla one, two le se. Re lekana botlhe, ga re le sekolong re kgona go ja dijo tsa goseng, e be re kgone go ja le dijo tsa motshegare. Re seke ra supana menwana, re seke ga nna le letlhoo, re ratane re le bana botlhe, gonne ga re fitlha sekolong re kopana le motsadi o le mongwe e leng gore wa re tlhokomela. So re rutwa lerato gona moo, le gore re thusaneng, re se ka lebelelana kwa tlase.

Ntho e le gore re ka e dira, re ka bula ditleliniki go thusa dipetlele tse e leng gore di teng. Ditleliniki tse, ga di bula, di tla sebetsa bosigo le motshegare, di seke di a tswalwa jaaka dipetlele. Mme fela, batho ba ba yang ko dipetleleng e nne batho ba e leng gore ke malwetse a e leng gore ga ana kalafi. Ba ba yang ditleliniking ke ba tla kry-ang thuso, mme ba khutlele magaeng a bone. Ge ke ba dira jalo, ba bula ditleliniki mo metsenyana e gaufinyane, go fokotsa go tlala ga dipetlele. Re ka thusega tota.

Metswedi ya tshedimosetso ya internet, go bona molato ga yona ke fa ga batho ba le mo inthaneteng ba kwala ka tse ba kwalang ka tsona for boitekanelo, ba puso ba ka leka go sala morago dipatlisiso tseo or ba dira dipatlisiso ka dilo tse gore ke batho ba bua ka tsone for boitekanelo. Mme ga ba kry-a gore motho o kwetseng se se mabapi a lelelwe ke ditshipi. Re ka thusega tota go fokotsa dilo tsotlhe tse di kwadiwang fela mo inthaneteng ka boitekanelo mme re sena bonnete ba tsone.

Mosadi ga le mo mmeleng, mme a tshwaetsegile ka lebolelamading a kaya sepetlele or gona ko tleliniking fa ba tla mo thusang gore lebolelamading le se ka fetela mo go ngwaneng. Gape ntho a ka e dirang ke go ja dikotla, le go nwa metsi, le go nne a ya tleliniking morago ga dikgwedi tse pedi tse tharo, a ya go lekola gore ntse go tsamega yang ka tsa gagwe tsa go ba mo mmeleng. Morago ga go belega gape tshwanetse a nne a ye tleliniking ba ile go lekola ngwana le go mofa ditlhare tse di mabapi gore di ka mo thusa, le gore ngwana a phele bophelo bo bo siameng, bo bo senang lebolelamading.

Ke bona go ka nna le leano le le siameng, le kakanyo e siameng go katisa barutabana ke motheo wa thuso ya pelo kwa dikolong, gonne bana ga ba le sekolong, re tlhaga ko metseng e e farologaneng, ga re tshwane gape. Bana ga ba fitlha ko sekolong for go itapolosa le go itumela, ke foo tshwanetseng re tshameke. Ga go tshamekiwa, go na le gore go tshamekiwa kgwele ya dinao, o mongwe o kgona gore ga ntse a tshameka kgwele ya dinao, a we, a kgoboge, mongwe a robege letsogo, o mongwe a utlwe botlhoko kae. Ke tsone dilo tse di ka thusang gore ge barutabana ba 'irile ka thuso ya pele, ba kgona go thusa bana ba ka bonako pele ga gore matsadi a tsenele.

Ee, tota tsa malwetse a rona a setso, ga a bonagale ga e fitlha mo dingakeng tsa Sekgowa. Jalo e jaaka re bolela gore boswagadi ke bolwetse bo e leng gore motho ga tlhokafaletswe, o tshwanetse a nwe ditlhare, a nwe dipitsana tseo tse ba mo laelang gore a dinwe for sebaka sa di kgwedi di le tharo, mme a ikilele gape for sebaka sa dikgwedi di le rataro. Go seng ka mo o, o ipiletsa madimabe le malwetse a a sa foleng, a a sa bonweng mo dingakeng tsa Sekgowa. Ke go lwatsa bolwetse ba lebolelamading, gore madi a gagwe a ba a le maswe.

Ka nako ya loeto , ga ke fitlha bookelo ke ne ke fitlha ke le mo matlhokong. Ka mo keledi e fapana le mamina, mme fela ke kry-a go tletse batho ba fetang lekgolo ba le bookelong. Ba ne ba nkemisanyana gore ba thuse ba ba fitlhileng, ba ba tlhokang thuso ya ka bonako. Mme gape, ke ntse morago nyana ga ura tse pedi tse tharo, ke ne ka kry-a thuso, ntse ke neiwa dipilisi tsa matlhoko gore ke sa utlwa botlhoko go feta.

Mo tikologong ya gago, ditirelo dife Still Wood home based care le Still Wood Place, ke tsone ditirelo tse di tlhokomelang bagodi.